Ke akanya gore dibanka di lebelela dingwaga tsa moithuti, le gore a naa o tsena sekolo, le go nna le motsadi kgotsa motlhokomedi fa di amogela kopo ya karata ya sekolo. Ke nagana gore ga go tlhokagale madi a tsenang, mme ditokomane tse di tshwanang le setefikeiti sa botsalo, le bosupi jwa bonno, di a tlhokega.

Fa o batla karata ya sekoloto, go botlhokwa go akanya gore, o tlo go e dirisa jang, a o tlo go e dirisa ka matsatsi otlhe, o tlile go e dirisa mo maetong kgotsa o tlo go e dirisa mo ditiragalong tsa tshoganyetso. O tshwanetse o lebe dilo tse di botlhokwa jaaka tlhaeletsano ya madi, ditshenyegelo tsa kgwedi le kgwedi, dipoelo kgotsa kgwebo ya madi, a go boela ko morago. Dilo tse dingwe tse o tshwanetseng o di akanye, ke ditlhokego tse dingwe jaaka tsa insurance ya maeto, kgotsa tshireletso ya diteng tse o di rekileng. Karata ya sekoloto, e molemo o tshwanetse go go thusa, e seng le go tsenya mo sekolotong se se feteletseng.

Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi, e bontsha dibanka kgotsa badirisi ba madi gore o nale bokgoni jwa go tsaya madi, ka tshwanelo le go a duela morago. Fa o na le kgato e ntle, go nna botoka go amogela dikarata tsa dikoloto tse di nang le maemo a mantle. Fa kgato e le ko tlase, e ka bakela gore o duele madi a a kwa godimo kgotsa kopo ya gagwe ga a neetswe, go tokafatsa kgato ya gago, o tshwanetse o duele dikoloto ka nako, o boloke dikoloto tsa gago di le kwa tlase. Mme o seke wa dira dikopo tse dintsi ka nako e le nngwe.

Go bala le go tlhaloganya melao ya maemo a karata ya sekoloto, pele o dira kopo, go botlhokwa thata ka gonne go go ruta sentle gore o sign-a eng, go bolelela ka ditshenyegelo, ditlhaeletsano tsa madi, melao ya ditefelelo le ditlhotlhomiso tse di ka nnang teng fa o ka palelwa ke go duela. O tshwanetse o tse e nako go bala dikarolo tse di kwa tlase ga ditlhaka, gonne go ka go bolokela madi le matlho a botlhoko ka morago.

Go nna le dikitso tsa madi, le go ithuta ka ditšhelete, go ka thusa batho go tlhaloganya tsela e dikarata tsa sekoloto di dirang ka yone, gore ba tseye ditshwetso tse di botlhale ba tile dikoloto, mme ba dirise sekoloto ka boikarabelo.

Ke akanya gore dibanka di lebelela letseno la gago, di lebelela histori ya gago ya sekoloto, di lebelela score kgolo sa gago, le dikoloto tse o nang le tsona. Mme morokotso wa tshimologo o ikaegile ka kotsi ya gago ya sekoloto.

Melemo ya overdraft facility ke gore, overdraft-e ya go thusa fa o feleletswe ke madi, ka go go fa madi a a oketsegileng ka potlako. Fela fa o sa duele ka nako e ka felela ka ditlhwatlhwa tse di kwa godimo le dikoloto, o siame thata mo maemong a tshoganyetso. Fela o tshwanetse o e dirise ka boikarabelo thata.

Ditshenyegelo tse di tlwaelegileng tsa banka fa o fetisa madi mo akhaontong, di akaretsa ditshenyegelo tsa letsatsi le letsatsi, morokotso mo mading a fetisitseweng le dikoloto tsa kalafi fa o feta mo meding ya gago, go di tila o tshwanetse o tlhokomele seemo sa akhanto ya gago, mme o leke go sa dirise madi a fetang a o nang le o ne. Go gokaganya akhanto ya gago, le ya poloko go ka thusa go duela dikoloto tse di sa solofetsweng.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse batho ba tshwanetseng go di tila fa ba dira kopo ya karata ya sekoloto, ga ba tshwanela go itlhaganela, batho ba le bantsi ba kopa ba sa lebe ditlhoko tsa bone tsa madi, ga ba sekeseke ditšhono tse di farologaneng. Kgotsa ga ba bale melao ya kontraka sentle. Batho ba bangwe, bone, ba dira kopo ya dikarata di le dintsi ka nako e le nngwe. Mme se se ka dira gore ba seke ba kgona go duela fa nako e fitlha. Go netefatsa gore kopo ya gago e tsamaya sentle, o tshwanetse gore o dira dipatlisiso pele, o tlhope karata e e tshwanetseng maemo a gago a madi, o tla tse le tshedimosetso ya gago ka kelotlhoko.